Motswalle wa ka ke ya o lebohisa ko lebohisa thata ebile ke ne ke re, ke o ele hloko hore menate ya mo lefatsheng ha e fele. Re se ke ra thabela hore re lo thabisa batho ba bang. Empa ho kaba jwang ha o ka iqalla kgwebo wa invest-a ka hare ho yona kgwebo ya hao e tloba moruo o mongata le lefa le letle ho baneng ba hao ko ne ke o fa maele.

Motswalle wa ka a na ke eng o swabile aowa o se ke wa swaba. Ke itse hore o batla ho romella nkgono mpho ya hao tjhe, ho wa batlela hore re ntse re matha ho di-Shoprite. E ka kena hona jwale feela ka hare ho APP oya hao mme o select Wild World.

Helang mosadi o so utlwetse. Na banka ya rona e se na le overdraft facility eo rona re dula re se na tjhelete mahareng ho beke, empa yona e kgona ho neletsa tjhelete ana ha o batle re ke re leke re se ke ra hloka tjhelete?

Tjhe ngwana mme ke ya utlwa ntho tseo mpolella tsona hore o batla ho bula account e ntjha empa o no hloka ko eletse ho batlahala ID ya hao, ho batlahala ho batlahala ha mmoho le wena le hundred ranta ya ho activater karata ya hao hobane e tla be e le ntjha mmeng o tla tjhakela diofising tse haufi ofising eo o batlang ho bulelwa banka ho yona. Ba tla o thusa ka ho netefatsa le ka potlako. Empa ha o se na ID, o tseba ID number ya hao ka hlooho le teng ba ka o thusa.

Jo! pelo ya ka ya tla ya imelwa ha ke utlwa hore tjhelete e tjhahetswe monwana ooh! Modimo wa kgotso, ke na le dikoloto tse di kanna, ke ne ke le lebetse hore lebelletse hore ke tla yo kadima ke kgone ho patala seshebo se neng re se nkile hobane monga sona ho batla le re mo lefe, o tla o sa kwatile ebile a lwana.

Tjhe, nkgono nthweo e ne le molao ho no tlamehile hore ha le qeta ho tshela pota le tjhentjhe tjhelete ya lona le ise ho pulo, hobane eya ka mo ha e sebetse nkgono fapantshitswe ka diranta le ka disente ka mole ha ba sebedise eo rona re e sebedisang ya rona ena le Tata Nelson Mandela oo e ne le moetapele wa rona.

Ntate ke tshepa o phetse ke kopa o se ka omanya. Ho na le molaetsa o keneng ho wena, ke kopa o nke molaetsa o o mathele mabenkeleng a maholo bo Shoprite. Box a, Pick n Pay mme o ba bontshe molaetsa oo, o ba bolelle hore o kopa ba o ntshetse tjhelete, ba tla o thusa ka potlako mme ha ba kopa PIN ke kopa o ba neletse ID number ya hao.

Tjhe, ke bona kotsi, kotsi e kgolo e tlang hobane ha re sa hlotse re banka ko di ATM-eng re se re ntsha tjhelete ya rona ho mapakistani mme re se re batla ho thepa re etsa di-ewallet empa ho phone ya hao e ka utswiwa. O ya lahleha, o tlo etsa jwang tjhe? Nna kotsi eo ha e ka hlaha nka mathela ko dibankeng ke ntshe tjhelete ya ka kaofela.

Dumela mofumahadi wa ka molekane wa ka kgopo ya kgopo tsaka ke tshepa o hantle, ke mona mabenkeleng, ke ntse ke leka ho ntsha tjhelete eo o nrometseng yona e ntse ba re PIN ha se yona ekaba phoso ebile ko kae hobane ke tseba PIN o dula o etsa letsatsi la hao la tswalo le la ka la tswalo mme ha ke fihla e ya hana ke kopa o nlokisetse yona ka pele.

Tjhe, lefatsheng lena le re phelang ho lona ke lefatshe le hlokang re dule re na le tjhelete ka potleng hobane jwale ho se ho buwa tjhelete. Ha o batla mosebetsi ho batlahala tjhelete ha o sebetsa ho batlahala tjhelete, jwale nthwe nkutlwisang bohloko ke hore ha o sa bereke, o ba jwalo o ba moputswa jwalo ka molora, ha o le moputswa jwalo ka molora hore ha hona motho ya ho nkellang hloohong, jwale ho molemo motho a qale ntho ya savings le investment moo o tla kenyang tjhelete ya hao e tle e se e tswetse ka bongata ngata.